Ukulima ave kubalulekile ngoba kuyaye kusize ekutheni umhlabathi uhlale uvundile noma usesimeni lapho kungatshaleka khona noma kukhiqizeke umkhiqizo ozolekelela izwe ey'ndabeni zokudla. Ukulima sikhuluma lapho kusetshenzwa khona inhlabathi iphendulwa ifakwa nezinye ikhuthazi ezokwenza ukuthi noma ngabe yini efakwayo kuleyo ndawo ikhiqize noma ivume ukutshaleka kuleso sigaba okusuke kulinye kuso, kanti futhi ukulima kungachaza kona njalo ukutshala mhlampe njengommbila okuwuwona osikhiqizela impuphu ezweni sakhile.

Ave kubalulekile ukuthi uma kutshalwa noma kuzoba nesivuno, kubalulekile ukuthi kuqaphelisiswe ihlobo lwesitshalo osuke lukhiqizwa ngaleso sikhathi ngoba kunezitshalo ey'ncane noma ngithi eziphoqayo ukuthi kusetshenziswe izandla uma sezivunwa ngoba ziyashesha ukuzwela ziyashesha ukulimala. Ngingabala lapha ama-grapes, ngingabala lapha amatamatisi okumele kuqashelwe ngempela kube khona izinto zokusebenza ey'fanelekile ezizovikela le mpahla noma ezovikela lama-product ukuthi angalimazeki aze ahambe afike emakethe engalimazekile ngoba mayeke alimazeka awabe esakwazi ukusebenza. Asefana nento engekho, isivuno siyalimala abasebenzi kumele kumele bahlezi baqeqeshiwe.

NgokwaseNingizimu Afrika, kuyaziwa ukuthi izinga labantu abangatohozi noma abangasebenzi liphezulu kakhulu. Uhulumeni-ke uyaye akhande iy'ndlela ey'fana nokuthi akhiphele isibonelelo noma amarandi emphakathini ukuze bakwazi ukulala bedlile. Nalaba abathatha imishanguzo bakwazi ukuthi balale bayithathe sebedlile imishanguzo. Uhulumeni-ke kuphakathi kokuthi ukhiqiza amathuba omsebenzi noma ukhuphula iy'bonelelo zabantu abangatohozi. Bakwazi ukuthola okuya ethunjini kanjalo ney'bonelelo zabantwana mazibe nomthami zikwazi ukuthi zibalonde. Esikoleni zibagcine futhi bekwazi ukulala bedlile, yonke imizi yaseNingizimu Afrika.

Hheyi ngike ngabhekana nesikhonyane lapho bekundiza khona izilwanyana engathi zisale nyekefu noma zingamabhungane ebezifikile zidle ummbila ziwushaye ziwuqothe zulahle ephansi. Kodwa into engiyifundile ngazo iyodwa ukuthi ziyashayeka uma ummbila wakho ujovile, bezingakhoni ukuwudla noma bezikwazi ukuwuzwa zingagcina zingawulimazile. Kodwa uma ungajovile, bezifika ziwudle. Nohulumeni futhi ubefike akhiphe isimemezelo noma isixwayiso ukuthi abantu abathenge izinto ezifana nalezi nalezi, bajove iy'tshalo zabo ukuze uma kufika isikhonyana noma uma kufika nezinambuzane zingakwazi udla noma ukumoshwa noma ukucekela phansi lokho osuke ukukhiqiza ngaleso sikhathi. Impela ukuba ngangawujovile ummbila, ngabe ngisenkingeni.

Ngokujwayelekile iy'ndlela zokulima zihlukene kaningi kuyenzeka ulime lokhu okujwayelekile ulapho usuke ulima khona inhlabathi mhlampe ukhiqiza into eliyisitshalo ezothi noma isiphendula futhi iphinde ikhiqize okunye okuzosetshenziswa emphakathini noma kuthunyelwe kwamanye amazwe. Kodwa futhi kukhona enye indlela la ulima khona mhlawumbe ulimi ngokwemfuyo lokho kuyaye kuhluke-ke ngokwezezimali kuyaye kuthathwe njenge-investment. Akuyona into ezokwenzeka manje noma masinyane kodwa lokho kulima ngenhlabathi kuyaye kuthathe mhlampe iy'nyanga. Kuya nangokuthi ulima ini nhloboni yesitshalo noma yokulima oyisebenzisayo. Kuhlukene kaningi kakhulu ukulima.

Ngokokubona kwami akubalulekile ukuthi abantu bakithi bazixake noma bajule ekutheni ungakanani imizamo noma umsebenzi okwenzakalayo uma kuzokhiqizwa noma kuzoba abalimi bezolungisa izinto ey'fana ney'tshalo noma izinto lezi abasuke bey'limile ngoba vele lezi mpahla ziyathathwa zisiwa ey'tolo bese bezikhokhela laba bakithi abasuke sebeyosebenzisa emakhaya. Sekukubo-ke abalimi ukuthi basebenza kanjani, bayihlanganisa kanjani noma bayikhiqiza kanjani nomkhiqizo ukuze ufinyelele ey'tolo.

Kulesi simo ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi ungabheki kuphela ukuthi inkomo kungenzeka ingasindi kodwa bheka ukuthi uma isinda izoletha ini, uyayibona? Uma isizinda le nkomo izoletha lokhu ebikuletha kusazoqhubeka iminyaka ngeminyaka. Kodwa uma kwenzeka ifa iy'nkinga zizokwanda ngoba kuzolanjwa ekhaya. Injalo nje, okubalulekile ukuthi kutholakale umjovo wamatele. Ijove le nkomo igonywe, ukuze ikwazi ukululama noma ngabe ayisalulami-ke kodwa ayibe khona imizamo eyenziwayo. Kungandiswa iy'nkinga phezu kwenkinga encane ebisesengalungiseka.

Ngike ngatshala ikhabishi elaliningi impela likhona impela. Nginethemba elikhulu lesivuno, ukuthi isivuno sami siyoba sikhulu, kodwa ngithe-ke mangithi seliyagoqa amakhasi la aseyabuya ayavala lithi mpu. Likhulu lizoba lihle, kodwa ngakuqaphela ukuthi kunezinambuzane eyilokhu zilingena ziliququda ingaphakathi lazo. Manje okuzokwenza ukuthi noma lingaqhubeka likhule, kodwa ingaphakathi selimoshakele noma nobuthi noma selinobungozi. Ngoba lezi nambuzane zila ngaphakathi kulona lingagcina limoshakele kodwa ithuba enganginalo ukuthi ngiphuthume kwamankindoshe ngithole umjovo walo lisesencane inkinga kanti ukuze ngiphebeze lezi nambuzane kulona uqobo likwazi ukuphila.

Kubalulekile ukuthi yonke into ayenzayo ahambe aye kwahulumeni kwa-land reform ayobheka ngokwamabhuku ukuthi akhona yini kodwa amathuba okuwuthola ngempela lo mhlaba, njengoba wawuthathwe koyisemkhulu bakhe. Angalaleli nje ukuthi uzwa kuthiwa kodwa akalandele ukuthi umhlaba usabhaliswe ngayeni lo muntu amubonayo futhi ungatholakala yini, ushintshwe ungaphansi kwesandla sikabani? Uma enawo amandla ngokwemali akafake isicelo sokuwuthathwa lo mhlaba ngoba kuyakhomba ukuthi wona ungafakwa endalini kungekudala.

Ngaphandle kokuphendula amastrobheru awenze ujamu, kuningi angakuphendula njengawo amapentshisi angawathatha nawo awakhene awenze noma njengawo ujamu noma awenze iy'thelo zokudla phecelezi ama-sweets lawa asetshenziswa kakhulu uma kunemicimbi. Angaphinda futhi akhene nobhontshisi nayo awenze sajamu noma awenze kodwa uhlale emathinini njengoba enza ujamu. Kuningi okuzitshalo angakuphendula akubeke noma akulondoloze kuhlale iminyaka ngaphandle kokuphazamiseka.